Ukutlhogomela abantu abalupheleko emakhaya wabo kubaluleke ngombana kufanele sikhombise ukuhlonipha nokubathokoza ekusikhuliseni kwabo begodi kungenye yeendlela esizokukghona ukufunda ngayo ubuhlakani nendlela yokuphila begodi ukusiza nofana ukutlhogomela abantu abadala kuzokusiza ekufundeni bona ipilo ephilwa njani, umuntu uphathwa njani, nokhunye okunengi ozokuthola

Ubudisi obandise imindeni etlhogomela abantu abalupheleko kukuthi abantu abatjha bathola imisebenzi nofana amatorho eendaweni ezikude nemakhabo nofana eendaweni ezikude nalababelethwa khona. Enye yezinto ezibanga nofana ezenza bona kube nemindeni etlhogomela abantu abalupheleko khulu kukuthi, abantwana babantu abadala laba babhubha msinyana nofana bahlongakala basese bancani bese batjhiya imindeni yabo ngemva lokho kukatelela bona kube nabantu ebanakekela abantu abadala ebasele ngemva.

Imiphakathi ingabasiza ngeendlela ezihlukahlukeneko, omunye angazinikela ngokuthi abarhulele ngaphandle, enze boa umzabo ube muhle, omunye angene ngendlini ahlwengisa indlu, abanye ebakghonako nofana abanemali babathengele ukudla nezembatho nokhunye umuntu ophilako akutlhogako ukuze arage nepilo.

Abasebenzi ebasiza abantu ebalupheleko kufanele babandulwe begodu batjelwe bona nawuzo sebenza ngabantu abadala kufanele ubekezele ubenesineke begodu ubenethando ngombana abantu abadala bafuna umuntu onesineke begodu ukwazi ukubekezela ngombana kwesinye isikhathi uzokuthi wenza okhunye kanti yena into leyo akayithandi, nakathoma athi uyakukhuza ubone ngathi mhlambe uyakuhlukumeza manje, nawuzokusiza abantu abadala kufanele ube mumuntu begodu uyithande.

Ukuhlonipha abantu abadala kuqakatheke khulu ngombana umuntu nofana umntwana ohloniphako ukhula begodi afunde izinto ezinengi lapho abakhona ngombana ukhombisa ukuhlonipha. Ukuhlonipha abantu abadala kungenye yeendlela yokukhombisa ithando nokubathokoza bona babe khona eempilweni zethu.

Amatlinigi abomakhambangendlwana akafiki ngendaweni yangekhethu, ukuze amatlinigi abomakhambangendlwana angafiki endaweni yangekhethu kungombana umbuso wasakhela itlinigi eseduze khona-la emphakathini yethu, kuyitlinigi okghona ufika kiyo ukhamba ngeenyawo, akuthathi nemizuzu eminengi khulu ukubona uphume ngendlini uyokufika emtholampilo.

I-HIV kuyingogwana engena emzimbeni womuntu ilwe namasotja womzimba ekungiwo alwa nokugula okungena emzimbeni womuntu. Kubulwelwe ebungena emzimbeni womuntu ngokuzibandakanya emsemeni ungakavikeleki nofana umntwana omunyiswa ngunina angakavikeleki, kungezinye zeendlela ezidlulisa i-HIV.

I-AIDS kusigaba esele siphezulu sobulelwe obubizwa nge-HIV. I-AIDS yenzeka lokha amasotja womzimba womuntu sele alimele khulu nofana sele afadalele, angasakghoni ukulwa nokugula nofana namalwelwe angena emzimbeni womuntu ngaleso sikhathi. I-AIDS ibogabogisa khulu amasotja womzimba begodi kusigaba esele sinzima khulu esibakhona emzimbeni womuntu nakabanjwe yi-HIV.

Umuntu i-HIV and AIDS uyithola ngeendlela ezahlukahlukeneko, ekuziindlela lapho abantu babelane khona ngamanzi aphuma emzimbeni kufaka hlangana ukuzibandakanya emsemeni ungakazivikeli, okhunye umuntu angabanjwa yi-HIV and AIDS ukuba nabalingani abanengi, okhunye kusebenzisa amanjektjheni, uthole nisebenzisa yinye nibanengi, abanye bayithola babelethwa nayo, umuntu ubelethwa nayo i-HIV and AIDS, abanye

Umuntu oqeda uzikuthola bona une-HIV and AIDS ngingathanda kumtjela bona akusikho ukuphela kwepilo ukuba ne-HIV and AIDS, kuyaphileka nayo HIV and AIDS. Nawuthatha imitjhoga yakhona ngesikhathi, ukuziphatha kuhle, uphile isikhathi eside, ufeze amabhudango wakho onawo, uyenze yoke into ebewuvele ufisa ukuyenza ngaphandle kokuphazamiseka ukuthi une-HIV and AIDS.

Umuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV and AIDS amagadango angawathatha kukobana athome aphile ipilo enqophileko, athome ukudla ukudla okulungele umzimbakhe begodi akhambele ngemtholampilo ayokuthola iinsetjenziswa nofana izinto ezizomsiza bona angasabalalise i-HIV, athathe namapillisi we-HIV abizwa bona ma-ARVs, awasele ngesikhathi abamtjela ngaso, adle nangesikhathi bamtjela ngaso, ipilo izokuraga ikhambe kuhle.

Umuntu angazivikela ngeendlela ezinengi bona angazitholi atheleleke nge-HIV and AIDS, enye yezinto umuntu angazenza kubalekela ukuba nabalingani abanengi ngasikhathi sinye, ukuzibandakanya emsemeni ungakazivikeli, ukusela amapilisi atholakala emtholampilo abizwa bona ngama-PrEP, ma-PrEP, okhunye godu ongakwenza ukubalekela ukutheleleka nge-HiV and AIDS kungazibandakanyi emabhayini.

Into engenza bona ama-ambulance angene lula eendaweni ezimitlhatlhana kukobana abantu kufanele nabakhako benze bona ikhona indlela yokungena endaweni abahlala kiyo begodu iindlela zabo zihlala zisezingeni elihle nofana ezingeni elincono ukuze abantu nofana ama-ambulance nakathi ayakibo, akghone ukukhamba begodu nombuso ungasiza ubafakele iinkontirini nofana ama-pavement ukuze iinkoloyi ezizobasiza nazitjhinga endaweni yangekhabo zingakhambi kabuhlungu, zikhamba

Abelaphi bendabuko basathathelwa ehloko ngombana zikhona izinto ezifuna bona ulatjhwe ngesintu nofana ngendlela yesi-Afrika. Kukhona ukugula engekhe bakubona abodorhodere nawutjhinge ngemtholampilo uthole ukuthi uyagula kodwana nawufika eenyangeni nofana ebalaphini bendabuko bakghone ukubona bona uphethwe yini begodi into engakusiza iyini ngalawo mezwi ngitjho bona iye, abalaphi bendabuko basathathelwa ehloko nangesikhathini sanje izinto sezitjhuguluke kangaka.

Iinhlahla zesintu akukafaneli zifakwe emtholampilo ngombana ngaphambi kobana uthole isihlahla sesintu kufanele umelaphi wendabuko akuhlole bona kufanele uthole isihlahla esinjani begodi usisebenzise njani, manje emtholampilo nakuthi abanayo umelaphi wendabuko ozokghona ukubona iinkinga ezinjalo bona umuntu-lo kufanele anikelwe isihlahla esithize asisebenzise njani, kuzoba yingozi ebantwini ebanikelwa iinhlahla lezo zesintu bona bayozi zisebenzisa emakhaya nangabe abazi bona kufanele bazisebenzise bunjani.

Umraro omkhulu ngokuthi ituthuko ifike eendaweni zemaplasini kukobana iindlela ezitjhinga ngemaplasini azisisezingeni eliphezulu begodu iindawo ezisemaplasini azinabantu abanengi lokho kwenza bona kubenzima ukuthatha imali enengi uyokwakhela idlanzana labantu into ekulu, lokho kungomunye umthelela okhona nakufanele kwakhiwe iindawo ezikulu ezifana nezibhedlela eendaweni emaplasini.

Into engaqeda ubulelesi bokwetjiwa kweenkoloyi kukobana iinkoloyi zakarhulumende zifakwe into ebizwa nge-tracker, ekuyinto eqale ikoloyi koke la ikhamba khona begodu enye into engenziwa ngokobana yoke into karhulumende igadwe babantu ebamphakathi laba ezibasizako iintwezo nabantu ebaqatjhiweko kobana bagade iintwezo, nemiphakathi kufanele bona ibambane begodu ibambisane ekuqedeni nokulwisana nobulelesi ebuseendaweni ebahlala kizo.

Indlela amalunga wepalamende enza ngayo ikhombisa bona ubujamo bemtholapilo neembhedlela zenarheni yethu le abusibuhle begodi ubujamo beembhedlela nama-clinic wenarheni yekhethu zoke iintwezo zisebujameni obumbi kungakho bona nabaphethwe kugula nofana bulwelwe babaleka batjhinge emazweni wangaphandle, emazweni la akhambe khulu ngetuthuko, kungakho bayibaleka indawo yekhethu nofana inarha yekhethu nabagulako. Indaba leyo izwisa ubuhlungu.

Isisombululo sokobana abatjhayeli bama-ambulensi umsebenzawo bawuthathela phezulu kukobana kube nabantu nofana amapholisa agadako begodu akhamba nabo lokha nabaya lapho babizwa khona, ngaleyondlela kuzobenza bona bazizwe baphephile emsebenzini ebawenzako ngombana ukuriyada kwabo kubanga kobana abantu ebatlhoga nofana ebadinga isizo ngaleso sikhathi bangalithola. Ukuvikeleka kwabo kuvikeleka komphakathi.

Awa, imijeje angeze yaphunguka, abantu ebasebenza emtholapilo, abanengi basebenza ngombana kungiwo umsebenzi ebawutholileko kodwana ithando laloyo msebenzi abanalo Kungakho uthola abantu bahlezi balinde bona batjhejwe kodwana abantu ekufanele babatjhege, nabo ubathole bahlezi ngemva ngale bazicocela ngalokhu ebekwenzeka emalangeni lesikhathi bangabonani, nanyana kungakhiwa bafake iimbawo ku-inthanethi bangafika abalitjhumi ilanga belitjhinge baloko bahlezi abalitjhumi njalo, imijeje angeze yaphunguka.

Abantu ekufanele basolwe babantu ebasebenza emtholampilo ngombana umuntu nakagula khulu kufanele bamtjheja msinyana begodu bamhlole msinyana ngombana usebujameni obuthusako. Nabangakamtjheji ngaleso sikhathi, kutjho bona abanandaba nobuphilo bakhe begodi abanandaba nobuphilo beengulani eziza kibo zizokubawa isizo.

Abantu abanengi banekolelo yokobana iimbhedlela zikarhulumende azinapatho begodu umuntu nakatjhinga kizo akapholi nofana akasindi ekuguleni kodwana iimbhedlela zangeqadi kuziimbhedlela ezizijameleko begodu umuntu otjhinge kizo utjhinga azi bona bazomphatha kuhle, nokugula okumphetheko bazokuhlola bebakuthole bona kuyini ukugula lokho bebabe nendlela yoke kumsiza bona aphole ekuguleni lokho kodwana iimbhedlela zakarhulumende kunzima bona koke lokho kwenzeke ngesikhathi esifaneleko.

Iimbhedlela ezizijameleko kuziimbhedlela ezingasebenzisaniko norhulumende, kuziimbhedlela uthi nawuya kizo uyokufuna isizo kufanele ubenemali uzoyibhadala kobana bakuhlole nofana bakusize. Kuziimbhedlela ezingatholakali litho elivela kurhulumende, ziimbhedlela zangeqadi ezizijameleko, nabantu ebaziphetheko akusibo babantu ebasebenza kurhulumende, ziimbhedlela eziphethwe babantu abazijameleko.

Awa, kungabamthetho omumbi ngombana abantu abanengi bazokuba sekingeni ngendaba yokobana bayasolwa kobana baloyiwe. Kufanele abasizi bathome ngokusihlola isiguli kobana nabasipha iinhlahla zangaphetjheya ukobana sibangcono nofana njani. Umuntu nomuntu utjhinga lapho abona khona kobana ipilo yakhe izokuhlengeka, umuntu nakatjhinga ngesibhedlela kutjho bona uyasithemba isibhedlela ukobana sizomsiza. Nakukuthi bekafuna ukutjhinga enyangeni, bekazokutjhinga khona nakasuka kwakhe.

Iinkoloyi zabacimimlilo ukuze zingajami emarobodweni, kungombana zirhabile, lapho zirhabele khona kungaba nomonakalo omnengi nazingakhamba zijama zilinde kobana zokudluliswa kodwana nazidlula ngebelo zifike msinyana lapho ziyakhona begodi zisindisa izinto ezinengi okufaka hlangana imimango, iinlwana ezihlala emmangweni nabantu njengalokha nakutjha indawo nabafike ngesikhathi bacima ngesikhathi, kuba kunengi okusindako begodi ibayinengi into esindako ngaleso sikhathi ebafika ngaso.

Kungombana kufanele bazizwe baphephile begodu kufanele ngaso soke isikhathi bahlale baphephile. Abantu ebalelesako nababona abantu abalupheleko, babona abantu ekulula ukubathathela izinto nofana ukubalelesela. Ngaleyondlela abantu nabangabavikela begodu batlhogomele, izinga lobulelesi nokulinyazwa kwabantu abadala lingehla begodu ukutlhogomela abantu abadala kungenye yeendlela zokukhambisa ukuhlonipha nokubakhombisa kobana siyabathanda abantu abadala.

Ubudisi ebandise kobana imindeni etlhogomela abantu abalupheleko yande kukobana, abantu abanengi babhubha ngaphambi kobana kubhubhe abantu abadala nofana ababelethi babo. Kwesinye isikhathi kubangwa kukobana abantwana babo abantu abaluphelekwaba bathole imisebenzi ebathatha ibahlalise kude bese bangasakghoni ukubuya ekhaya ngamalanga. Lokho kubanga kobana abantu bagcine sele bafuna abantu abatlhogomela abantu abadala ukuze baphephe begodi balale batlhogonyeliwe.

Ingabasiza ngokobana ngamalanga ibahlole kobana izinto zabo zisese ngefanelo begodu banande baya bobahlola kobana banakho ukudla, banawo amanzi wokusela namapilisi ebawathatha ematlinigi, nakuthi abanawo, umuntu athathe iimfanelo ayobathathela amapilisi layo.

Kufanele nababandulwako batjelwe begodu bafundiswe kobana nawusebenza ngabantu abadala kufanele uzinikele begodi ubekezele ngombana nawusebenza ngomuntu omdala kufanele utjheje yoke into begodu unake yoke into. Ukubekezela ngezinye zezinto ekufanele uzazi begodu ubenazo ehliziywenakho ngombana abantu abadala kufanele ubabekezelele.

Umuntu ohlonipha abantu abadala ufunda izinto ezinengi kibo abantu abadala ngombana bayambona kobana umuntu lo uyahlonipha. Bazomfundisa into ezinengi begodu ukuhlonipha kulitshwayo lokukhombisa kobana ukhuliseke kuhle.

Awa, amatlinigi abomakhambangendlwana akafiki endaweni yangekhethu.

Abantu bemaplasini into ebabangela kobana bangabi neembhedlela kukobana iindawo ebahlala kizo zisemakudelana begodu umbuso usengakasitholi isisombululo sokobana itlinigi uzoyakha kuphi ukuze woke umuntu akghone ukufika kiyo ngokulingana nofana ngokufanako.

Umraro wokwetjiwa kweenkoloyi ungararululwa ngokuthi urhulumende aqatjhe abonogada begodu nomphakathi ulwe nobulelesi ngombana iinkoloyi ezetjiwako kuziinkoloyi ekufanele zisize bona manje nabangazivikeliko iinkoloyezi kutjho bona angekhe zibekhona ngombana abotsotsi bazozeba bese urhulumende angasaphumeli iinsiza emphakathini yabo kodwana nabangalwa ngobulelesi, lokho kuzokwenza kubelula begodu kuphephe kobana urhulumende athumele iinkoloyezi zabomakhambangendlwana.

Izwisa ibuhlungu into yokuthi amalunga wepalamende athi nakagulako atjhinge eembhedlela ekungasizo zakarhulumende. Lokho kukhombisa kobana iimbhedlela zakarhulumende azikafiki ezingeni elilungeleko ukobana ziphilise abantu. Ukube beziphilisa abantu iimbhedlela ezingaphasi korhulumende, nabantu bepolotiki nofana amalunga wepalamende bebazokutjhinga khona nabaphathakileko kodwana ukusuka kwabo batjhinge eembhedlela ezizijameleko, lokho kulitshwayo lokobana nabo abazithembi iimbhedlela ezingakazijameli ekuziimbhedlela zikarhulumende.

Isisombululo sokobana abantu ebatjhayela ama-ambulance baphephe begodu bazizwe baphephile, kukobana umuntu nakababizako, ikoloyi nofana i-ambulance ikhambe nonogada munye ozobatjheja kobana baphephile na. Ngaleyondlela kuzobenza kobana bakhuthale emsebenzini abawenzako begodu bazizwe baphephile.

I-HIV bubulwelwe obulwa namasotja womzimba nabutholakale nofana bungene emzimbeni womuntu. Bulwelwe ukuqeda amasotja womzimba.

I-AIDS sigaba sesibili sentumbantonga ngemva kobana intumbantonga ilwe beyahlula amasotja womzimba bese i-AIDS kusigaba esilandelako esitjho kobana umzimba womuntu lo awusanawo amandla wokulwa namagulo angenako emzimbeni.

I-HIV and AIDS itholakala ngeendlela ezinengi kodwana indlela eyaziwa khulu kuyindlela lapho umuntu ayithola khona ngokulala nomuntu one-HIV and AIDS angakazivikeli. Enye indlela evamileko kobana umuntu ayithole, uyithola lokha amntwana, amunyiswe ngunina kanti unina ene-HIV and AIDS.

Umlayezo engingawupha umuntu osanda ukuthola kobana utshwayeleke nge-HIV and AIDS, kukobana angapheli ithemba, sele kuphileka unakho ukugula lokho emzimbeni, nangothi uziphatha kuhle begodu usela umtjhoga yakho ngendlela ebakuyele ngayo nokudla udle ukudla okunepilo, kulula-ke ukuphila nakho ukugulokhu esikhathini esiphila kiso nje.